Ndikhumbula ngo-twenty ten kwiFIFA World Cup, iSouth Africa idlala neUruguay. Apho wayeye kumgca wokuba ngaba angafaka igowuli yakhe, apho wathi xa ekhaba ibhola yakhe wayikhabela kufutshane nalapho umntu abamba ibhola, apho yafika khona ibhola yanikwa abaseSouth Africa. South Africa leyo xa kwakufuneka ekhabe i-free kick wayikhaba wayibhuda, wayikhabela ecaleni. Emveni koko wonke umntu wayengayilindelanga laa nto, kwaba yinto yohlekisa eluntwini.

Into endikhule ndiyidlala endandiyithanda kakhulu ngumdlalo kwakuthiwa ngu-three toti. Three toti lowo owawudlala nabangani bakho. Kwakufuneka sibe babini ukuya phezulu, omnye udlalela icala lakhe, omnye udlalela icala lakhe. Kwakuba ngamacala amabini. Kube khona ibhola apho funeka uphephane nebhola, uqokelele iitoti zakho ezintathu, ubale one, two, three apha phakathi kwezi toti. Xa omnye wecala lakho ebethiwe, kufuneka ubaleke uyokhaba ezaa toti, ibhola ingakubethi. Xa ukhabe ezaa toti lowa usecaleni lakho obethiweyo uyavuka aphinde aqalele adlale naye. Kodwa ukuba ngaba awukwazanga uzikhaba kutsho umdlalo uyaphela ecaleni lenu, kudlala abanye.

Ndiyalithanda ukudlala umdlalo wokhuphiswano ngoba loo nto yenza umdla, usoloko ufuna ukudlala ukuze uwine. Xa uzodlala umdlalo nje for ukuzonwabisa akubikho laa mfutho wobumnandi obugqithisileyo, wonke umntu usoloko edlala epholile engenayo laa nto yokuba ngaba ufuna uwina. Xa ingumdlalo wokhuphiswano, wonke umntu ufuna uwina, wonke umntu ufuna ubonwa ukuba ngaba nguye ophumelele kuqala kumdlalo obudlalwa. Uba mnandi umdlalo onjalo, uba shushu, uba nomdla, wonke umntu ufuna uzibonakalisa uba uyakwazi uwudlala lo mdlalo. Nokuba ngaba akho nto izowinwa, kodwa laa nto yokuthi ndibe ndim oqale wawina kubo bonke aba endidlala nabo.

Xa ndingumntu ozaziyo ukuba ngaba ndingumntu ongazukwazi ukuyenza le nto, ukuwenza umsebenzi ekhaya, kufuneka umsebenzi wam ndiwuqale ndisesesikolweni. Ndingazama ithuba xa ndibona ukuba ngaba esikolweni akuxakekanga kakhulu ndiwenze umsebenzi wam, ndizame uwuphungula into yokuba ngaba ndingafiki ekhaya umsebenzi emnintsi. Ukuze ze ndithi noba ndifika ekhaya ndifike ndixakeke zezinye izinto ezinintsi ze ndiyazi ukuba ngaba umsebenzi besendiwuqalile esikolweni. Kodwa ke ukuba ngaba akwenzeki kanjalo, ze ndithi ekhaya xa ndigqiboxakeka ndenze yonke into, ze kuthi noba sekulelwe okanye kuyalalwa mna ndihlale ndizame ucenga ndibhale ngoba umsebenzi wesikolo uzofunwa ngomso.